Endiyikhethayo yiWi-Fi ngoba lapho kule ndlu egcweleyo encinci ineintanethi kutsho ukuthi ndizobhatala. Ndizoloko ndibhatala oko uba ndiye kuloo intanethi. Kodwa xa ndithe ndathenga iWi-Fi ndiyakwazi uba ndizonwabele, ndizityele iWi-Fi yam ndindodwa kungekho mntu endiphazamisana naye. Ndizityele iWi-Fi yam ndikwikhaya lam noba ndiyaphi. Kungako ke ndingakhetha iWi-Fi kunendlu encinci egcwele ngabantu.

Into endingayicinga malunga nokubakho kwemida okanye izintelo kwinani lwezixhobo kwiinkonzo zostrimisho. Ndicinga ukuba ii-plans azifani. Kuba khona i-plan ye-hundred, kube khona i-plan ye-one fifty, kube khona i-premium abayibiza ukuba yi-two fifty. Leyo ke premium yileyo engaze incede ukuba yandise izikrini endingaze ndikwazi ukuba ndibukele kuzo. Iyakwazi ukwandisa kuba abantu bakwazi ukubukela babe bane ngexesha elinye. Into endingayenza kukuba ndiaphugreyide ndiye kwi-premium.

Ngumdlalo webhola. Umdlalo webhola akekho umntu ungawuthandiyo umdlalo webhola, bonke abantu bathanda umdlalo webhola. Nguwo ke umdlalo endinowubhatala inqaku kwiphephandaba lasekuhlaleni.

Umbuzo endingaqale ndimbuze wona kukuba uyithenge njani idatha futhi usebenzisa eyiphi inethiwekhi. Ingaba usebenzisa uVodacom? Ingaba usebenzisa u-MTN okanye uTelkom? Emva koko ke xa ndithe ndazi ukuba usebenzisa eyiphi inethiwekhi, kulapho ke endingathi ndizame ukumnceda khona futhi ndimbuze ukuba unayo na i-airtime efowunini yakhe ukuze ndizokwazi ukumnceda ndimthengele le datha ayifunayo.

Into ekufanele yenziwe ukuze idatha ifikeleleke kuwo wonke umntu waseMzantsi Afrika, kufanele kuhliswe amaxabiso we-airtime, kuphinde futhi kuhliswe amaxabiso wedatha ukuze wonke umntu akwazi ukuba azithengele idatha angabinayo ingxaki yokuba yaze yaduru idatha okanye yaduru i-airtime.

Indlela abaphembeleli abaluchaphazela ngayo ulutsha kukuba ulutsha lonke xa lubona umphembeleli kumaqonga onxibelelwano baye bafune ukufana naloo mphembeleli ngendlela athe wanxiba ngayo, ngendlela athe wanxiba ngayo, ngendlela athe wenza ngayo, ngendlela athe waphila ngayo. Baye bafune ukufana naloo mphembeleli, umntu angabinayo ingxaki yokuba umzali wakhe usokola kanjani okanye baphila kanjani kowabo, umntu uzofuna ukuphila ngaloo ndlela. Xa ebona loo mphembeleli ethenge i-iPhone, naye uzofuna loo iPhone. Xa ethe wabona loo mphembeleli wathi wanxiba izinto ezimfutshane, naye uzofuna ukwenza njalo.

Isihloko endingathetha ngaso sisihloko sokuba, ndingathetha ngendlela ama-actresses nama-actors aphathwa ngayo ngama-agencies kunye nama-production. Kuma-agencies ama-agencies ayayitya imali yama-actors and actresses kakhulu. Babathembise isizwe batsho bangabaniki. Ama-production, into ayenzayo aya emva kwetalente esekudala labakwithivi, bayeke abatsha aba banetalente, aba basafikayo babayeke babenze ama-background. Bathathe aba kudala bevela ethivini, ibe ngabo abababeka phambili. Ndingathetha ngezozi hloko zozibini.